Abasebenzi basezifama funeka banakekelwe kwaye babhatalwe kakuhle ukuze bazokwazi ukumelana nomsebenzi abajongene nawo, kuba badlala indima ebalulekileyo kakhulu kuqoqosho lweli lizwe.

Abaphathi abaninzi beefama okanye amafama ababaphathi kakuhle abasebenzi babo, bayabaxhaphaza, abababhatali imali iyiyo, kwaye babaphatha okwezilwanyana, ngelo xesha ngabona babenzela imali. Yiyo loo nto abazali abanye bengafuni abantwana babo bayosebenza khona.

Amasimi funeka abiyelwe ukwenzela izilwanyana zingakwazi ukungena kuwo ziyomosha. Umhlaba funeke unonophelwe ugcinwe kakuhle. Izityalo funeka zinkcenkceshelwe ukwenzela zikwazi ukukhula. Nokhula funeka luhlakulwe okanye kufakwe into yobulala ukhula ukwenzela izityalo zikhule zityebe, zikwazi uzokhupha isivuno esifanelekileyo esityebileyo, sizokwazi ukwenza imali.

Ikhaphetshu, ispinatshi, amazambane zezona zityalo okanye yeyona vegetable okanye imifuno elungele uhlobo kuba ehlotyeni kuyanetha, ziyakhawuleza ukhula zilungele ukuvunwa.

Lo mtshini wokuspreya okanye unkcenkceshela uluncedo olukhulu kumafama, kuba uyakhawulezisa xa kufuneke kuspreyiwe, kubulawe ezi nto ziphumayo kwizityalo zingafunekiyo ezifana neminyiki. Ukhawulezisa ngendlela engummangaliso. Yenze ke ngoku loo nto amafama akwazi ukujongana neminye imicelimingeni efuna ukujongwa efama kwangethuba.

Ukutya kwanamhlanje akusafani nokutya kwakuqala kwamandulo. Akukho sempilweni, akusenayo laa ncasa yako yakuqala kuba xa kutyalwa kusetyenziswa la machiza okuba kukhawuleze kugqibe kuzokwazi ukuyokuthengiswa, amafama enze imali. Yiyo loo nto namhlanje izifo zingaka abantu abajongene nazo. Ngumcelimngeni omkhulu naxa nje benceda kwicala lokutya ukutya kufike kwangethuba ebantwini.

Urhulumente makenze uphulo lokufundisa abantu ngezolimo nokubaluleka kwalo, ngakumbi kwaba basemakhaya bangathathi ntweni. Ukwenzela bazokwazi ukuzondla ngokunokwabo bakwazi nokuthatha ezo zinto bazilimileyo, bazithengise bazenzele imali, baziqeshe ngokunokwabo. Ngakumbi kuloo ntswelangqesho ingekhoyo kangaka, abantu mabakwazi ukuziqesha ngokunokwabo ngokuthi basebenzise umhlaba wabo.

Abasebenzi basezifama abaxhamli kwizinto ezifana nokufaka iphepha likagqirha xa umntu ebe gula. Naxa umntu eye kwiholideyi akabhatalwa. Abakhuselekanga njengabanye abasebenzi balapha eMzantsi Afrika.

Ukugcina iziqhamo kwiinkonkxa kunegalelo elihle kakhulu kuba zihlala ixesha elide phaya zingonakali. Ziluncedo kakhulu kubafama ukwenzela izinto zabo zingakhawulezi ukumoshakala.

Ukugcina iziqhamo kwiinkonkxa kunegalelo oluhle kakhulu kuba zihlala ixesha elide phaa kuzo zingonakali. Yenze loo nto zigcinakale zingonakali.

Ziluncedo olukhulu kakhulu kubafama nabalimi kuba zenza umsebenzi ube lula wabo. Umsebenzi obuthatha ixesha elide ukuwenza bawugqibe obuzofuna abantu abaninzi ngoku uyakwazeka ukwenziwa ngumntu oyi-one ozokujongana nalo matshini ngemini eyi-one. Ziluncedo kakhulu.

Ukunqongophala kwamanzi kubafama antsundu ngumcelimngeni omkhulu, kuba bona abanayo imali yokutsala amanzi abe kufitshane ukwazi bazokwazi ukunkcenkceshela. Bona baxhomekeke kwimvula ukuze izityalo zabo nemfuyo yabo izokwazi ufumana amanzi.

Mna ndingamcebisa ukuba makaye kwisebe lezokufama lukarhulumente ayekucela inkxaso kulo ukuze akwazi ukufezekisa amaphupha wakhe ushishino olu alunqwenelayo.

Iimbotyi ezinkonkxiweyo zinika ithuba abathengi lokuba bakhethe ukuba bafuna eziphi. Yenze loo nto inyuke indlela iimbotyi ezithengwa ngayo ngabantu kuba ngoku bayakwazi ukukhetha uba bafuna uzithengela ntoni.

Xa imvula inetha kakhulu inemimoya ebhudla ngamandla iyazimosha izityalo, yenze loo nto isivuno singasabonakali samafama. Ibe yilahleko ke ngoku leyo enkulu kumafama.

Eyona mifuno ilungela inyanga yokwindla likhaphetshu, ispinatshi, amazambane, ibhitruthi, i-carrots kunye ke nezinye. Kulapho khona abantu bamafama balungelwe khona ukuba benze imali ngayo.